Umsebenzi webhola ekhatywayo ubalulekile ngoba unceda ekulolongeni umzimba nezihlunu zomzimba,. Kanti okwesibini, wenza ukuba umntu ahlale esempilweni. Kanti ngumdlalo endiwuthandayo kakhulu lona ndandihleli ndiwudlala kwasesikolweni. Ndingakwazi ke nokutsalela ingqalelo nakwabanye ukuba bazokwazi ukungenela kulo msebenzi wokudlala ibhola ukuze nabo bazigcine besemekweni entle yempilo.

Ndicinga ngomdlalo womlabalaba. Lo mdlalo sasithanda ukuwudlala sisengabantwana. Wawusinceda kakhulu ukuba iingqondo zethu zihlale zisebenza. Kanti wawuphinde ube luncedo ngoba wawusinceda sikwazi ukufumana abangani abangabo, sikwazi ukuncokola, sihleke, sigcine nobuhlobo busezingeni eliphezulu.

Ubuhlobo buba lula xa kusetyenziswa imidlalo ngoba xa nidibene ningamaqela niyasebenzisana ngoba injongo inye nifuna ukuphumelela. Xa nidlala nibaninzi nikwazi ukuba nibe nobuhlobo obuqinileyo, niyahleka nikwazi nokufunda iimpawu ezintle omnye nomnye.

Ezi holide zikaDisembha zibalulekile kakhulu ngoba iintsuku ezininzi sisube sikunye nezihlobo zethu. Abantu abaninzi basebenza kude, bayakwazi ukufumana ixesha lokuba babe kunye nezihlobo zabo, ngoba basuke benexesha elininzi lokuhlala ekhaya.

Ndingongeza umthetho wokuba abantu ababukeleyo bangaculi kakhulu baze baphazamise abanye. Ngokomzekelo, xa omnye eskorile igowuli, abalandeli kulindeleke ukuba bavuye kakhulu. Kodwa ke kungaba nexesha lokuba kufanele bavuye baphelele kumkhamo ongaka, emva koko kuthuleke esteyidiyam ukuze abadlali bazokwazi ukudlala kakuhle, naba bangafakanga nqaku bakwazi ukuzimisela.

Eminye imidlalo esithanda ukuyidlala xa singenamali yimidlalo yamakhasi nemilabalaba. Iyanceda kakhulu ekuphumzeni ingqondo iphinde igcine nobuhlobo busezingeni eliphezulu. Ayidingi mali kodwa kwangaxeshanye iyanceda ekukhuliseni ubudlelwane esinabo.

Ndicinga ukuba alikhuli izinga lebhola ekhatywayo eMzantsi Afrika. Ngoba ayisekho into yokuba okhowutshi abaphethe, abaqeqeshi, bahambele izikolo ukuze bazokhuthaza abantwana abasebancinci ukuba bayicinge into yokudlala ibhola, bona basesemandleni bangakwazi ukungenela ibhola ekhatywayo. Ukuba bangaphucula ekubeni bahambele izikolo ndiyacinga izinga lebhola ekhatywayo lingakhula.

Ndithanda ukudlala umdlalo kagqaphu. Lo mdlalo undinceda ukuba ndibe sempilweni kanti unceda nokuba ndibe nobudlelwane nabantwana bam. Nakubeni ndiba ngoxakekileyo emini xa ndiye ndalifumana elo thuba lokuxhumaxhuma nabanye abantwana ndiyavuya kakhulu.

Banyanisile xa besho kanjalo ngoba umntu xa esenza into ayithandayo intliziyo yakhe ihlala ivuya. Uba semathubeni amancinane okuphathwa yizifo ezifana ne-high blood pressure nesifo sentliziyo. Kanti kwangaxeshanye kuba kungumdlalo omnceda ukuba alolonge umzimba, uphinde wandise amathuba wokuba aphile ixesha elide ngoba umzimba wakhe usuke usempilweni.